Eyi, lokhu kungaba nomthelela omubi kakhulu ngoba abanye abantu bathembele ey'timeleni ukuze bafike emsebenzini, abanye bathembele ey'timeleni ukuze bafike ey'koleni abanye bathembele ey'timeleni ukuthi bafike emtholampilo, nomikuphi nje abantu abangathanda ukufinyelela khona. Lokho kuzokwenza ukuthi bezwe engathi impilo yabo imile ngaleso sikhathi, ngoba abasakwazi ukufinyelela. Abanye basebenzela abantu abaqine kakhulu, noma abathanda ukulwa kakhulu. Bangase bay'thole sebephelelwe umsebenzi. ngenxa yalokho.

Okokuqala nje, ngingapakisha obhanana, ngoba obhanana kuthiwa bayakwazi ukuthi bebambe ukuthi ungalokhu uphuma uyochama, futhi ngipakishe namanzi, ngoba ngiyazi ukuthi uma uhamba indlela ende, uyoma, ugcine usufuna amanzi. Futhi ngingapakisha nokudla okulula okungeke ukuthi kungenze ukuthi ngisuthe kakhulu. Ngokwesibonelo, ngipakishe ama-snacks, into ezokwenza ukuthi ngilokhu ngihlafuna ebhasini, ngizizwe engathi isikhathi siyaqhubeka.

Mphathi, ngokukhulu nje ukukuhlonipha, ngicela ungichazele ukuthi kungani sesilinde isikhathi esingangehora lonke la. Ngoba manje kunomhlangano obalulekile okumele ngiphuthume kuwona, kodwa kade silokhu sihleli la erankini, silinde ukuthi amatekisi asuke, kodwa manje silokhu sihleli, akekho umuntu osichazelayo. Kuba engathi singabagibeli sisodwa nje. Kodwa nikhona la, njengabaphathi berenki nosomatekisi. Anisichazeli ukuthi kwenzakalani. Ngicela ungichazele ukuze ngizokwazi ukuzwisisa kahle ukuthi kwenzakalani.

Ngingambuza ukuthi, njengoba isitimela sihamba ngesikhathi nje, esihleliwe, kuba kanjani uma yena engingakwazanga ukufika ngesikhathi emsebenzini. Kungaba nomthelela okanjani loyo emsebenzini wakhe? Noma bayakwazi ukuthi bezwisise isimo abhekene naso noma akamele nangelilodwa ilanga ukuthi efike sekuhambe isikhathi eside, noma kumele afike ngesikhathi njalo nje.

Mina ngincamela ukuhlala phakathi nendawo etekisini, ngoba umoya uzofika kahle emawindini avulekile. Angithandi ukuhlala ngemuva ngoba uma uhleli ngemuva amawindi akhona, umoya mungena uvesane ungafiki kahle, mhlawumpe uhleli endaweni le angasewindini, awufiki kahle umoya. Kanti uma uhleli phakathi nendawo, umoya oqhamuka emawindini angaphambili uyakwazi ukungena ukuthi ukufinyelele wena. Futhi okwesibili, nginenkolelo yokuthi uma uhleli ngaphambili, uma kwenzeka ingozi uzoshesha ukulimala. Ngakho mina ngincamela ukuhlala phakathi nendawo.

Kungaba nomthelela omuhle, ngoba sibaningi esingazisebenzisa lezi zinkampani zokuthutha, ngoba uyazi ukuthi uma uphuthume endaweni ethile kuyashesha, bayashesha ukufika, uma ucela ukuthi bezokulanda. Uyazi ukuthi kuleyo ndawo ethile ufika ngamanani aphansi, akufani nokuthi mhlampe ukade ugibela itekisi. Usazohamba ulokhu ugibela wehla, ugibela wehla. kanti bona, iyakuthatha nje endaweni le okuyona ikubeke kwenye. Ingaba nomthelela omubi ematekisini, ngoba manje bancane abantu abangase basebenzise amatekisi uma sekuthiwa lezi iy'nkampani zehlise iy'mali zabo. Ngoba phela akekho umuntu ofuna ukuyodlala etekisini elinde isikhathi eside, kube kukhona ama-Uber, ngoba uyazi ukuthi ayashesha.

Sawubona bhuti, yini into ekwenza ukuthi usibona sonke simile elayinini, silinde ukuya phambili, wena ufike uzongenelela? Ubonisa ini, ukuthi mhlampe ngoba wena nakhu uwuumuntu wesilisa, uyakwazi ukuthi ungenelele phambili? Cha, akwenziwa-ke lokho bhuti. Kumele ubahloniphe abantu, ngoba lento oyenzayo nje ayilungile neze. Ngeke phela ukuthi kusho ukuthi thina asiphilile emakhanda. Uma simile elayinini, asiphilile emakhanda? Simile, silinde wena ukuthi uzongenelela nje mawusuthanda. Akwenziwa-ke lokho bhuti. Ngeke nje size sikuvumele thina. Uzojwayela ukwenza le la oqhamuka khona, lapho bakuvumela khona. Thina la ngeke size sikwenze lokho. Sicela nje, ngicela nje uphume. Mina-ke ngizoyimela-ke mina, ngoba kudala ngilindile kulo layini. Ngicela nje uphume, uhambe uyojoyina ulayini emuva.

Hawu bhuti, yini ngempela ekwenza ukuthi ungafuni ukuthi ngigibele, ngoba nasi isikhala ngiyasibona asinamuntu? Mhlampe ingoba kukhona yini umuntu obaluleke kakhulu ofuna ukuthi egibele, mina ngingagibeli? Ngiyasho nami ngiyaphuthuma, ngiphuthuma emsebenzini, kodwa wena uthi isikhala asikho, ngibe ngisibona. Wonke umuntu nakhu etekisini uyasibona isikhala. Nasiya ngemumva. Yini ndaba ungafuni ngigibele ngempela? Noma mhlampe-ke kukhona umuntu ombekele indawo, ozomthola endaweni ethizeni, ngoba phela ukube kunjalo ngabe uyangitshela. Ungathi indawo ayikho, ngibe ngiyibona ukuthi nayi indawo ikhona. Angazi ukuthi yini ngempela ukuthi, ekwenze ukuthi ungithathele phansi kanje. Yingoba ngingakufanele yini mina ukusebenzisa amatekisi akho?